Go na le maungo a mangwe a e leng gore a gola fela mo maemong a bosa a a rileng le mo mafelong a a rileng a anang le mobu o rileng, mme fa maungo ao a jalwa mo mafelong a e seng o na, kapo a a sa tsamaisaneng le maungo le mo maemong a bosa a sa siamang. Maungo ga nkitla a gola ka tsela e e siameng kapo ga nkitla a gola gotlhelele.

Dumela molemirui botlhokwa jwa go tlhatlhoba dikgomo tsa gago ke gore di nne di itekanetse gore di seke di a tsenwa ke malwetsi a a tlwaelegileng a diphologolo, kapo a dikgomo le gore di nne di kgatlha bareki bao ba nang le kgatlhego mo go tsona gore di tle re kgone go go tsenyeletsa letseno kapo madi.

Ke akanya gore thekenoloji e ka dirisiwa ka go aga metšhini e leng gore e ka thusa ka go ntsha letlalo mo diphologolong ka matsetseleko.

Ke dijo tsa di-tin-i gonne tin-i ba e bona e sireletsegile ka fa o kgona go bona fa e butswe kapo e sa bulwa, ka fa tin-i ga e butswe ke kgona go bona dijo tse di ka foteng kapo fa e na le mo e bulegileng e a dutla.

Ke diphologolo tsa go tshwana le kgomo, dipodi, dinku, di-crocodile ka gonne matlalo a teng a dirisetswa go dira diaparo le go dira ditlhako, dibeke, jalo le jalo

Fa batho ba na le kitso ka go rua diphologolo ka tsela e e siameng e e tswelelang pele, diphologolo tsa bone di tla nna di itekanetse, ebile di tla ba thusa ka ditsela tse di farologaneng.

Go tokafatsa mekgwa ya go tlhokomela leruo le gore le tsamaye ngaka ya diphologolo go dira gore diphologolo di nne e itekanetse ka matsatsi otlhe, ebile di seke di a kenwa ke malwetse a a tlwaelegileng a diphologolo. Ebile gape di ka kgatlha bao ba nang le kgatlhego go ka dira reka, di ka go tlisetsa madi. Mme fa o sa tsamaise diphologolo kwa ngakeng ya diphologolo kapo o sa tokafatse mekgwa ya go ditlhokomela di ka seke di a nna di itekanetse. Ebile go ka se nne ope o tla nnang le kgatlhego mo go tsone yo o tla kgatlhang ke go di reka, mme seo se ka dira gore o latlhegelwe ke letseno go tswa diphologolong.

Ne ke tla botsa setsibi gore a ga gona tsela e nngwe ya tlholego e o ka thibelang disenyi kapo malwetsi mo temothuong ya gago, fa o sa kgone go duela didiriswa tse di thibelang disenyi le malwetsi mo temothuong ya gago.

Ke nagana go ka tsibosa borrapolasi go ka beeletsa metsi a pula fa ena ka diforomo tse di ntsinyana, kapo ba age matamo a mannye kwa dipolaseng tsa bona go ka beeletsa metsi mo di tamong tseo.

Mekgwa e e farologaneng ya go omisa dijo e dira gore dijo tse dingwe di nne sebaka se se leele di sa jewe mme di sa senyege, mme fela mekgwa e mengwe e e farologaneng ya go omisa dijo e dira gore dijo tse di beilweng sebaka se se leele di latlhegelwe ke dikotla tsa tsona.

Dumela malome, ke lemogile gore o na le dikolobe tse dintsi ebile ga o di rekisi a o a itse gore fa o tla rekisa dikolobe tsa gago o ka dira madi a mantsi jang? Le fa o tla ditlhaba o a rekisa nama ya tsone o ka dira madi a le mantsi tota. Gonne batho ba le bantsi ba rata nama ya kolobe bogolo segolo fa e dirilwe nama e e tlwaelegileng ya go jewa mo mosong e bidiwang baecon, fa o tla dira gore o ditlhabe mme o ye go di rekisa kwa mabenkeleng a nama a a farologaneng o ka dira madi a le mantsi thata.

Ne ke tla reka merogo ya go tshwana le khabitšhe, dipotata, beteruti, ditapole, le digwete ka fa di na le dikotla di le dintsi ebile di thusa mebele ya rona gore e dule a itekanetse.

Ke go ka tlhakanetsa ka mobu le motshotelo, mme le go dira bonnete jwa gore mmu o kgona go tshwarelela metsi sebaka se se leele, mme gape dijalo di kgona go kopa metsi sentle mo mobung o o.

Ke dijo tsa go tshwana le merogo, ditholwana, kapo nama.

Ke go ka tlhakantsa mmu le tshotelo le go dira gore mmu o kolobile ka fa seo se dira gore dijalo di kgone go ka gola sentle mo mmung o o nang le tshotelo e e nang le dikotla.

Thekenoloji e ka nna e nkgopotsa go ka nosetsa dijalo tsa me ka nako e rileng e nka bong ke e beile mo alarm-ong ya mogala wa letheka la me.

Dijalo tsa kgwebo jaaka diterebe tse di dirisiwang go dira beine kapo morara, di tlisa madi thata mo madirelong a temothuo. Madi a bonalang ebile a a godisang ikonomi. Ditlamorago tsa ikonomi, tikologo, le loago tsa temothuo ya mofeini kapo morara, ke tse di ntle thata gonne mofeini kapo morara o na le mmaraka o motona thata mo lefatsheng. Ebile thekiso ya mofeini kapo morara e tlisa madi a le mantsi mo ikonoming e leng gore mofeini kapo morara o godisitsweng mo go yone, le mo tikologong go na le ditlhabologo go na le meago e e mešwa jalo .